Mina mina ndzi vona yi ri kahle ngopfu hikuva u kuma vanhu va tisa vana emisaveni kasi loko swi fika eka timhaka ta mali u kuma ku ri a va na mali ene ku hlayisa vana mina ndzi vona swi durha ngopfu kasi loko munhu a endla emhaka ya ku sivela ndzi vona swi ri kahle ngopfu.

A hatla a ti vonakarisa na vaongori hi nkarhi naswona a sukela mhaka ya ku a xi tshama a karhi a hleketa hikuva swi va swi nga ri kahle loko swi fika eka rihanyo ra yena.

Munhu i fanele loko a vona ku ri wa khohlola ene ku khohlola ka koho a ku yimi a ti vonakarisa na maongori hi xihatla naswona a tshama a ambale xa ku pfala nomu ku ri a nga tluleti vanhu van'wanyana.

Swi endla ku ri tiambulense ti hlwela ku fikelela emuvabyi naswona u kuma ku ri muvabyi u hetelela a timeka ambulense yi nga si fika kasi swi na nkoka ku ri loko va fonela ambulense naswona va hatla va fonela na maphorisa ku ri maphorisa ya ta kota eku tisa ambulense laha ku nga ni muvabyi.

Hi nga endla leswaku nkarhi wun'wanyana ntirhiso wa vutshunguri wa thekinoloji va endla leswaku va na nhlangano endhawini yo karhi kumbe hi siku ro karhi va endzela swibedhlele swo hambanahambana ku va va kombisa na ku tirhisa ethekinoloji ya vutshunguri bya le kule.

Mina ndzi vona swi fanerile ku ri va hlayisiwa eka ndhawu leyi yi hlawulekaka yi nga na vatirhi lava va nga dyondzela swona hikuva hina emakaya ndzi vona swi ta hlupha ngopfu hikuva nkarhi un'wana u kuma ku ri u fanele u ya kun'wanyana laha u kumekaka u siya va mudyuhari a ri one leswi swi nga hoxeka.

ndzi nga va fonela ndzi va tivisa hi mhangu leyi yi nga humeleli eka patu ra kona naswona ni va byela na patu ra kona ku ri i mani ku ri va ta hatla va kota ku fikelela va ta ya pfuna lava va nga wela hi khombo.

Vafanele va lemukisa loyi a nga hlangana na swona leswaku a rhanga a ya pfula enandzu exiphoriseni hikuva loko munhu wo n'wi tshika i ta ya mahlweni a endla leswi a swi endlaku ene a swi tshamisekanga.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tshama a ri na murhi wa nhloko, na murhi wa xifuva, na murhi wa ku tlilina en'wana endzeni ku ri n'wana a ta kula kahle a ri na rihanyo lerinene.

Mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a hi nandzu wa yena ku va a tikuma a pfinyiwile naswona a nga ti a nga ti blame ku ri ku za swi endleke ka yena i mhaka ya ku ri a endle swilo swo karhi naswona ndzi nga tlhela ndzi n'wi tsundzuxa leswaku wa rhandziwa naswona hi ta n'wi seketela xin'wanyana ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a pfula enandzu a nga n'wi tshiki loyi a nga n'wi endla leswo biha.

Mina ndzi vona swi vangela mavabyi kasi swi na nkoka leswaku loko u ri n'wanuna u ya etliliniki ya vavanuna ku ri va ta hatla va ku pfuna.

Mina ndzi vona yi nga enelangi hikuva eswilo masiku lama swa durha a swa ha fani na khale kasi loko va va tlakusela mu muholo mina ndzi vona swi ri kahle hikuva e mali ya kona yi ta va hlayisa ku kondza n'hweti yi hela kasi sweswi mina ndzi vona yi ri yitsongo van'wani u kuma ku ri loko ku ya fika va mati twenty a va ha ri na swakudya emimitini u kuma ku ri a va na mali ya ku xava.

Mina ndzi vona swi fanerile ku ri loko munhu a ri na mavabyi yo karhi a ti vonakarisa na muongori hikuva ku ti tshungula ndzi vona swi nga ri kahle.

Hi ku va dyondzisa hikuva mina ndzi vona xi basile naswona loko vana va nga ri ku vabyeni ku komba ku ri va va va khomiwi kahle hi swakudya swa kona.

Hikuva vavanuna va ri na ku kwata ngopfu va nga swi koti ku vulavula loko va ri na xiphiqo kasi munhu i fanele loko a ri na nkingha yo karhi a ti vonakarisa ni lava va nga swi dyondzela ku ri va ta kota ku n'wi pfuna kasi loko u miyela u hela u kwata ene u humesa ku kwata loko ene swi hetelela ku dlayiwa vana kumbe na vavasati.

Mina ndzi ri munhu un'wana na un'wanyana wa rila hambi u n'wanuna hambi u n'wansati u fanele u rila ndzi vona swi nga ri kahle ku ri loko u ri na tinkingha u nga koti ku vulavulela u nga koti ku vulavula kasi ndzi vona swi ri kahle loko hi vulavula hikuva loko hi nga vulavuli hi tikuma hi endle swilo swa ku ta kuma ku ri swi veka vutomi bya hina enghozini vutomi hinkwabyo bya kasi n'wanuna loko a hlangana na tinkingha or a ri na tinkingha a va ti dyondzise ku vulavula va sukele mhaka ya ku va ri n'wanuna a nga rili leswi swi nga hoxeka.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku ta sivela ku ri hi nga tirhisi emimirhi ya ku nga ri nawini kasi loko va hlangana ni madokodela swi ta va kahle ni loko hi tirhisa murhi wa kona swi tiva ku ri wu rhange wu hundza eka vanhu lava va nga swi dyondzela.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku vaongori a va fanele va endla mhaka ya ku va na siku ro karhi vafamba va nghena hi xikolo hi xikolo va dyondzisa vana hi ndlela ya ku va kuma vana va ha ri vantshwa leswi swi nga ri ki kahle va va dyondza hi ndlela ku va nga tirhisa yini ku sivelela eka mhaka ya ku ri va hatla va kuma evana va fanele va dyondzise.

Vanhu va fanele ku ti dyondzisa ku ri loko va vona xilo va hamba va endla vulavisisi va nga si za va xava hikuva masiku lama ku tele e mhaka ya mavunwa ya ku endla mali hi mavunwa kasi loko u rhanga u lavisisa u ta kota ku ku va u nga endli swilo swa ku huma ndlela.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva nkarhi wun'we u kuma ku ri munhu va n'wi mbarisa swilo swa ntima leswi ndzi vona ku yi nge awa a swi kahle kasi va fanele va tshika munhu a endla leswi a swi lavaka.

Mina ndzi vona yi ringanela emunhu wun'wana na wun'wanyana ku va vona vanhu hikuva va kala evuxokoxoko a va fambi va ya vutisa etliliniki mina ndzi vona yi ringanela munhu un'wana na un'wanyana.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle ku ri vanhu va fanele va hlanganisa mimirhi yo karhi ku va va tshungula vuvabyi byin'we ndzi vona swi nga vangela e khombo eka rihanyo ra munhu.

Mina swi nga ka swi nga ndzi khomi kahle hikuva swi nga vula ku ri i n'wana wa mina u ti nghenisa eka timhaka ta masangu kasi hala tlhelo ndzi vona na swi ri kahle hikuva swa antswa u ti ehleketerile a hatlisa a ya etliliniki ku ri a kuma etiphilisi to sivelambeleko.

Mina ndzi vona xi pfu swi pfunile ngopfu hikuva a swi hunguta na nhlayo ya COVID-19 masiku lama swa kala ku ri u nga twa ku ri munhu va ri u khome hi COVID-19.

Mina ndzi vona swi ri kahle loko a va thola vanhu leswaku va hamba va tekela vadyuhari emaphilisi naswona va va yisela emindyangwini ya vona hi ndlela leyi ndzi vona i ngi swi nga hunguta ku tala etitliliniki hikuva ku ta va ku ya hina vantshwa naswona vantshwa vo vo hlaya a hi na wona mavabyi.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku ri loko vanhu va dyondzisiwa ku ri loko ku ri na movha ya xihatla yi ri kona epatwini hi dyondza ku yi pfulela ku ri yi ta hatla yi fika lomu hi yaka kona ku ri hi ta kota ku fika hi nkarhi swilo swi nga za swi onhaka.

Swi endla ku ri vana van'wanyana u kuma ku ri swilo swa ku tala va nga swi tivi naswona swi va jele nkarhi hikuva van'wanyana u kuma ku ri va ya eka grade yo karhi swilo swa le ka grade ya le ndzhaku va nga swi tivangi ene u kuma ku ri eka grade ya le mahlweni swa laveka ngopfu swi endlela ku ri ni mathicara ya fanele ya sungula ehansi hikuva ha la va ta ku endzhaku a va swi dyondzangi.

Mina ndzi vona ku ri emakaya i mhaka ku ri u kuma ku ri ndhawu leyi va yaka kona ku nghozi swinene ene naswona va fane va rhanga va yimela evhe a vhene ya maphorisa ku ri va ya endhawini yo karhi naswona nkarhi wun'wanyana u kuma ku tiambulense a ti kona kambe emadorobeni ndzi vona va hatla va fikelela hi mhaka ku ri a ku na a ku na ting tinghozi naswona va swi kota ku fika ka ha ri nkarhi.

Mina ndzi vona swi ri na nkoka leswaku vanhu lava va nga ni vafanele va endleriwa eswihambukelo swa vona hikuva u kuma ku ri ka leya hi tirhisaka yona a va fikeleli kasi loko va va endlela ya vona va kota ku fikelela.

Va fanele va va pfuna hi xihatla naswona va nga va beli huwa hikuva van'wanyana u kuma ku ro sungula a nga swi tivi ku swilo swi endlisiwa ku yini a nge fani na munhu loyi a tlhelelaka kasi va fanele va va khoma kahle.

I mhaka ku ri loko va vulavula ha va hleka naswona hi vula ku ri i n'wanuna wa njhani wa ku rila kasi n'wanuna wa tiya mina ndzi vona swi hoxekile a hi va dyondziseni ku ri hambi va hlangana na swiyimo va fanele va vulavula hikuva ku herisa vutomi bya vona a voni ku ri swilo swa kahle.

Mina ndzi vona va nga tirhi hi ku ringanela naswona va fanele va famba va nghena nghena lomu tithavhenini va va dyondzisa ku ri ku nge byala na ku dzaha a swi endle leswaku ku rivala tinkingha ta wena kasi loko u ri na tinkingha u fanele u ti landzelela u ti facer ku ri u ta hlula.

Ku na swilo swin'wanyana a swi endliwi ka titliliniki kutani loko u ya a tliliniki va ku refer-a leswaku u kota ku ya exibedhlele leswaku u kota ku ya pfuniwa kona hikuva swin'wanyana a va swi koti ku va va swi endla naswona swi lava ku ri u ya endliwa laha ku nga na ti-resources hinkwato ta le xibedhlele naswona ina ndzi vile ndzi pfuneka laha na mina ndzi nga hetelela ndzi pfuneka laha ndzi nga kota ku fika ni endla swilo swa mina hinkwaswo leswi a ndzi fanekele ndzi swi endlile tliliniki laha a fane va nga ni rhumela exibedhlele leswaku ndzi kota ku ha swi endla.

Nkarhi wun'wana na wun'wanyana u fanekele u hlambha mavoko kutani leswaku u kota ku ti sivela eka ntungo wa COVID-19 swi nga khataleki leswaku u hlambile sweswi naswona loko u nga hlambi mavoko swi nga antswa u ti sanitizer kunene hi sanitizer ku va u sivela leswaku xinghunghumana lexi xi nga tshuki xi va xi ri kona emavokweni ya wena.

I ku va van'wani va vona vo pfumala ti-wheelchair naswona va pfumela na ti-resources ta ku va va tirhisa tanihi vatsoniwa laha nkarhi wun'wanyana a ndzi vona swona leswaku va va na swikolo swa vona leswaku va kota ku dyondza hi timfanelo ta vona naswona va va na ku va va sireleriwa na vona nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku munhu a nga voni kambe a nga na tona na nhonga liya ya ku famba hi yona a famba a fambafambisiwa van'wanyana u kuma ku a va na yena minenge kambe na ti-wheelchair va hava.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele ku va va hlonipha nomboro leyi va nga foyini na loko swi nga bohi naswona va fanele va endla leswaku va yi tirhisela ka swilo swa xihatla swinene leswi va na vona va vonaka ku ri swa nkoka swinene loko ku ri i swilo swa ka swi nga swa nkoka leswi nga laveki ku va va fowunela nambara liya va nga fowuni hikuva loko va karhi va fona hi ndlela yeliya va kavanyeta leswaku lava vo va ku va ri enghozini hi nkarhi wolowo va nga koti wu kuma ku pfuneka hikuva lava vo swi va swi xilamulelamhangu va tsutsumele endhawini ya ka yi nga ri ya nkoka.

Va fane va divider tindhawu ta vona endzeni tliliniki ku ri laha department leyi yi fane yi tirhela yi tirhana na swilo swa so department leyi yi fane yi tirhana na swilo swa so leswi swi ta endla leswaku va oloveriwa na ku va va kota ku va va pfuna e vavabyi va vona hi ku angarhela.

Vuvabyi bya swifuva ku ya hi hi ximanguva lama va nga ha ku nyika xipureyi leswaku u kota ku tirhisa xona ku va u kota ku control-a na maphilisi leswaku u kota ku control-a ehenhleni ka ku va u nga tshuki u tikuma nkarhi wun'wanyana swilo swa wena swi swi swi swi ve na nghozi eka vutomi bya wena naswona u nga ha endla leswaku ku na swakudya swo karhi leswi va endlaka leswaku kutani wena u nga tshuki u u u u u swi tirhisile hikuva swi nga ha va na xungeta ehenhleni ka rihanyo ra wena.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u ri dyuhayirile hi lowu hikuva u nga va u nga ha swi koti ku va u ti endlela swakudya loyi a va ka a ri kona ku va a ku hlayisa u ku endla la swakudya naswona u kota na ku ku endlela na ku va ku endlela mati yo hlamba leswaku u kota ku tshama u basile naswona laha u tshamaka kona ku tshama ku basile hikuva wena a wa ha swi koti ku va u ti endlela.

I vuvabyi lebyi byi endlaka leswaku na loko u fane u pfuka emimbedweni a wa ha koti ku pfuka ho fane u pfuxiwa naswona byi tshikelela na leswaku mavoko ya wena ya nga ha koti ku tirha leswaku u nga koti ku va u ti dyisa naswona ho fane u dyisiwa ho fane u hlambisiwa ho fane u pfuxiwa na le na loko u tlele.

Eka nhloko ya xikolo tanihiloko mi swi tiva leswaku mindyangu a yi ringani naswona ku na mindyangu yin'wana yi swerile swinene naswona loko vana va kota ku dya va kuma ku dya loko va ti laha ni xikolweni a ndzi vona swi fanerile leswaku ndzi endla nghadi laha xikolweni laha ni nga ta byala muroho laha loko se yi kurile siku rin'wana na rin'wanyana vana lava va pfumalaka kutani hi ta va khela yona leswaku va muka na yona emakaya leswaku va ta kota ku va na vona va kota ku va va dyela.

Muongori u u hoxile hikuva a nga fanelanga ku va a paluxa hi ta rihanyo ra vanhu van'wanyana lava u nga ta na vona naswona va fanele va swi nyika vito laha va nga ta endla leswaku loko vanhu va so va tele va tile hi vuvabyi bya so va ta hamba va yima eka ndhawu ya so naswona va nga fiki va hlanganahlangana na van'wanyana laha swi nga ta endla leswaku loko muongori a ta a fika a humelela kambe u fanele ku va va endla ndlela yo hambana leswaku vanhu va kota ku va va va nga va nga chavi kumbe ku twa ku vava loko vaongori va va swi veka.

Mitirho ya vatsoniwa ya tala swinene kambe va nga ha endleriwa ku fana na le makaya va nga ha endla leswaku vatirha eswikolweni tanihi ti-admin clerk tanihi vanhu lava va type-aka tanihi vanhu lava pfuneketaka ku va va endla ti-copy a swikolweni ndzi vona ku ri swin'wanyana swi mintirho leyi va nga kotaka ku va va yi endla handle ka ku va va tshikileriwa.

Ndzi nga va dyondzisa hi ta switsongwatsongwana leswi nga kona leswi swi khumbaka emavokweni leswi nga ta endla leswaku vutomi bya vona byi va ka khombo ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko munhu a huma toilet-e exihambukeleni u fanele ku hlamba mavoko naswona munhu loko a a nga se dya u fanele a rhanga a hlamba mavoko swinene naswona loko a vona ingaku u khome swilo swa mathyaka emavokweni u fane a tshama a karhi a hlamba mavoko ku va hi kota ku tisirheletela eka switsongwatsongwani.

Leswi swi endla leswaku na n'wana wa wena loyi u va ku u va u ri na yena u n'wi khomeke a hlayisekile evuton'wini naswona leswi ta endla leswaku na loko ku ri va ku kuma ku ri u na xona xitsongwatsongwana lexi va kota ku hatla va sivela n'wana loyi a nga le ndzeni ka wena.

I ku va loko ku ri na swibedhlele kumbe titliliniki swi ri kule hi minkarhi hinkwayo ku fanele ku va na ti-mobile clinic leti each and hi siku rin'wana na rin'wanyana ti humaka tiva ti ya pfuneta ehenhleni ka vanhu lava tshamaka matikweni ya le kulenyana na swibedhlele na titliliniki ku va ya kota ku va pfuna hi ta rihanyo ra vona na ku va va va pfuna eka swin'wana na swin'wanyana leswi va swi swi swi swi swi swi swi khumbhaka rihanyo ra vona.

Vuvabyi bya High Blood byi na nghozi swinene hikuva nkarhi wun'wana loko yo khuphuka swi nga ha endleka vutomi bya wena byi timeka naswona u fanele ku tshama u karhi u landzelerisa na ku chekisisa leswaku level-e ya wena ya High Hlood Pressure yi le ka xiyimo xa njhani hikuva swi na nkoka swinene naswona swi endla leswaku u tshama u hlayisekile.

Tanihi loko mi swi tiva leswaku vutshunguri byin'wana na byin'wana byi na switandzhaku ehenhleni ka rihanyo ra munhu naswona swi nga ha endleka leswaku wena swi fika swi nga ku khomi kahle laha u hetelelaka u va hi ndlela yin'wanyana naswona ni nga vona ni nga vula ku ingaku swi le ku va pfuneni swinene na hunguta hikuva vanhu eka nkarhi lowa sweswi vanhu lava va va lovaka hikwalaho ka xitsongwatsongwana lexi a swa ha talanga ku fana na khale loko xa ha sungula vanhu va sweswi va va va rhandza ku va va kota ku hatla va amukela eka hinkwavo.

Khombo ra ku va khombo ra ku va mimirhi yi tlakuka madurhelo i hikokwalaho ka leswaku u kuma leswaku swilo leswi endlaka mirhi liya swa kayivela, naswona hi vona ka mina mfumo loko a wo endla ku ri ku nga vi na nkayivelo wa leswi swi endlaka mirhi leswaku mirhi yi nga koti ku va yi durha.

I ku va vana va tshama va karhi va kamberiwa naswona va dya swakudya leswi akaka mirhi, va dya na matsavu lawa hi va byalelaka wona eswikolweni.

I ku va swibedhlele swi hunguta nxavo kumbe ku durhisa ka mirhi ya vavabyi, naswona leswi swi ta endla leswaku mani na mani a kota ku fikelela.

Hi ku vona ka mina i ku va loko mina ni ri na vuvabyi bya Dementia ni ri kusuhani na ku hela i ku va va endla leswaku ku va na makumelo mo karhi laha vavabyi va nga ta kota ku kuma mirhi ya vona hi ndlela yo olova.

I ku va loko va hlanganile tanihi vukhongeri ku va na nkarhi lowu va dyondzisanaka kumbe ku dyondzisa vanhu hi ta rihanyo ra mianakanyo.

I swa nkoka hikuva nkarhi wun'wani hi nga ha hetelela hi tivavisile kumbe ku herisa vutomi bya hina kambe loko hi kuma mpfuneko swi endla ku ri vutomi byi olova.

Hi ku ya hi mina e-e hikuva nkarhi wun'wanyana waya etliliniki kambe u nga kumi ku pfuneka, ku pfuneka loko wena a wu ku languterile. Nkarhi wun'wanyana u kuma ku va koho va tele ti-nurse kambe va mi tshika mi tshama na vona va karhi va tibulela kwale tihofisini ta kona.

I ku va va kuma timfanelo ta vona na ku va va va endzeriwa makaya ya vona ku va va dyondzisiwa na ku nyikiwa ntokoto hi swilo leswi swi nga endlaka leswaku va oloveriwa ekuhanyeni ka vona.

Mirhi yo tshungula ntshikelelo wa mianakanyo a hi ya va ngohe vo basa ntsena na vanhu Vantima va na timfanelo ta ku va va kuma hikuva swilo leswi a swi tshikileli vona ntsena swi tshikilela na vanhu va ntima.

Hi lavaya vo lamulela ximhangu xa xa ndhambi laha nkarhi wun'wanyana va kotaka na ku va va mi nyika na ndhawu ya vuetlelo na ku ti tidonetela swakudya loko ku ri ku ndhambi yaleyo yi onhe hi lokukulu.

I ku va nkarhi wun'wanyana va mi nyika ti-counselling laha va bulaka na n'wina leswaku mi nga tshuki mi tikeriwa swinene naswona na ku va va mi seketela ehenhleni ka leswi mi swi twaka.

Nkarhi wun'wanyana swi nga ha pfuna swinene hikuva u kuma leswaku munhu wa vabya kambe etliliniki a va swi koti ku va va tshungula swilo sweswo kambe n'anga a yi ta swi kota ku va yi n'wi tshungula. Ndzi vona ingaku loko vo tirhisana swi nga endla ku vutomi byi olova.

Hi ku ya hi mina ndzi vona ku nga ri na switshuxo, hikuva mimirhi yo tirha yi tlakuka day, siku na siku laha vanhu va nga swi kotiki ku va va kota ku xava vanhu va tikeleka ku va va kota ku xava. Kambe loko misava a yo tisa xitshuxo xa leswaku leswi swi endlaka mirhi swi phurojusiwa kumbe swi ngeteleriwa kumbe hi nhlayo ya le henhla leswi a swi ta endla leswaku mirhi yi nga durhi.

I ku va va tshama va karhi va yi order va endla leswaku mirhi leyi hikuva hi yona ya nkoka leyi tirhisiwaka hi mani na mani, leyi loko munhu a ta e etliliniki a khome hi vuvabyi byo karhi ya laveka i ku va va tshama va ri ku odeni loko va vona yi karhi yi hela.

I ku va nkarhi wun'wanyana lava va nga swi kotiki ku famba u kuma ku a va na ti-wheelchair, nkarhi wun'wanyana na vanhu lava va va hlayisaka a va na mhaka na nchumu ku va va va fikerisa eka swa vukorhokeri lebyi nga ta pfuna vona.

I ku va va endla ti-campaign-i laha va dyondzisaka na ku lemukisa vaakatiko hi swilo swo hambanahambana swo fana na mirhi kumbe tiphilisi swin'wana na swin'wana swo tala.

I ku va va kota ku tihlayisa van'wana hikuva a va ha swi koti ku va va famba va ti tirhela.

I ku va nkarhi wun'wana ti kumeka ti nga ri ku tirheni laha swi kavanyetaka nhlayiso wa ta rihanyo wa le makaya.

Ku va va tshama karhi va hlekete swinene kumbe ku hleketa ku va va ti vavisa leswi swi endla ku ri miehleketo ya vona yi hleketa kahle na ku va yi hleketa swilo swa kahle eka nkarhi wolowo.

Swi na nkoka swinene hikuva ku va munhu a vabya hi miehleketo nkarhi wun'wanyana a nga ha veka vutomi bya yena ekhotsweni na lava nga tlhelo ka yena ekhotsweni. So ku va hi lemukisa vanhu hi ta rihanyo leri ni vona ku ri swa nkoka hikuva vanhu va kota ku dyondza na ku twisisa ku loko munhu a za a va a ri so va fanele va teka e goza ra ra njhani.

I ku va va landzelerisa leswaku mirhi leyi va yi phakelaka vavabyi, yi fambisa ku yini naswona hi n'hweti ku humi mimirhi yingani laha vanhu va nga vabya va ri ka nhlayo yo karhi.

I ku va va endla ti-campaign-i leti va dyondzisaka hi ta matshalatshala kumbe hi ta vuvabyi ta rihanyo ra miehleketo kumbe va lemukisa vaaki hi ta mavabyi lawa.

Hikuva loko ri xa dyambu va cheleriwa mati va hlamba va tshama va basile na ku va nyikiwa swakudya hi nkarhi. Na ku va va nyikiwa mimirhi ya vona hi nkarhi leswi swi ta endla leswaku va tshama va hlayisekile.

Vuvabyi byo Dementia i ku va nkarhi wun'wanyana u tshika u rivele, u rivala swilo leswi maybe u swi lavaka nkarhi wun'wanyani u ti kuma loko va ku vutisa swivutiso u rivala naswona leswaku a wu fane u va hlamula swa ku yini.

A swi lulamanga hikuva swi hetelela swi veka vavabyi eka nghozi, u kuma leswaku etliliniki ku tele kambe vatirhi va nga talanga. Laha van'wanyana u kuma ku ka nkarhi wolowo va fanele va va va va hlahluviwa hi xihatla kambe hikwalaho ko pfumala vatirhi kumbe vatshunguri swi va veka enghozini swinene.

Hi ku vona ka mehe a nga ha tekiwa a vekiwa endhawini ya vuhlayiseki laha va pfunaka vanhu lava va lwisanaka na swidzidzihari ku va va tshika laha va ku vitanaka erehaab. Ni vona ku ri swa nkoka ku ri munhu loko aze a sungula swilo swa swidzidziharisi va n'wi yisa eka tindhawu ta kufana na letiya laha va pfunaka vanhu ku lwisana na swidzidziharisi.

I ku va ndzi n'wi lemukisa leswaku ku va yena a nga tirhisi mirhi leyi swi ta endla leswaku vutomi bya yena byi va enghozini, na ku va vutomi bya lava nga le kusuhi na yena byi va enghozini hikuva nkarhi wun'wani a nga ha hleketa na ku va vavisa.

I ku va hi lemukisana na ku va hi dyondzisana hi ta mavabyi lama ya rihanyo ra miehleketo leswaku loko munhu a hlangana na swiyimo swa so, mi vona ku munhu ingaku u le ku xanisekeni hi swa rihanyo ra miehleketo mi kota ku hatla mi n'wi tshunelela leswaku mi kota ku n'wi pfuna.

Swi nga va pfuna leswaku va nga tshuki va rivarile ku va va teka mirhi ya vona, naswona swi nga va pfuna leswaku na ku va tsundzuxa leswaku lowu u murhi wa yini lowu i murhi wa yini.

I ku va nkarhi wun'wanyana tindhawu ta le makaya va ti tekela ehansi swinene a va na mhaka na tona ngopfu hi yona mhaka switirhisiwa swihlwela no fika na mirhi nkarhi wun'wana ya hetelela yi hlwela ku fika hikuva a yi tekeriwanga nhlokweni.